Ukuthi amadoda amaningi awasahambisani nokusoka, akubona ngathi ukuhlambalazeka ukungabi nejwabu, futhi kugcina sekunomthelela wokuthi begcina sebethola izifo.

Izinkundla zokuxhumana kungenziwa ama-group abantu befundiswe kanye mayelana nokuhlela umndeni. Emsakazweni kungaba nohlelo lokuthi bebize abantu abanjengodokotela bezochazela abantu mayelana nokuhlela umndeni.

Kubaluleke ngoba kungagwemeka ukuthi bathole izifo.

Kunomthelela wokuthi izingane zigcina zingafundisekanga ngoba bethi zincane basaba ukukhuluma nazo ngocansi. Lokho kuholela ekuthenini izingane zikhulelwe zincane ziphinde zithole nezifo zocansi.

Mina if ngingabuyisela isikhathi emuva bengingaqasha amanesi amaningi ukuze abantu besizakale ngokushesha. Ngikhiphe nezimali zokuthenga amakhambi anzima aqinile ukunqanda lesi sifo.

Engasiza ukuthi uhulumeni azihambele yena iy'ndawo ngey'ndawo zemiphakathi, abheke ukuthi ngabe amalungu ayaluthola yini usizo olufanele. Aphinde ezwe nemibono yabo ukuthi bayaluthola yini usizo lwezempilo olusezingeni.

Mphakathi, ngingathanda ukwazisa ngamathuluzi abahlinzeki bezempilo abawasebenzisayo ukuphatha nokuqapha imishanguzo elwa nesifo sofuba, ikakhulukazi ezindaweni ezingenazo izinsiza. I-Direct Observed Treatment short course, isu lapho abasebenzi bezempilo bebheka ngokuqondile izigulu, iziguli ezithatha imithi yazo ukuze baqinisekise ukuthi ziyabambelela. Amakhadi okwelapha i-TB, abahlinzeki bezempilo basebenzisa lawa amakhadi ukurekhoda inqubekela phambili yokwelashwa kwesiguli. Okuhlanganisa imithamo yemithi kanye nanoma yimiphi imiphumela emibi.

Sokubeka umzali osekhulile ekhaya elinakekela izingane singaba inkimbinkimbi, futhi sibe nemizwelo. Ezinye izinselelo zihlanganisa amalungu omndeni angase azizwe enecala ngokungakwazi ukunakekela othandiweyo wawo ekhaya, Abanakekeli bengase bethwele kanzima ngokusuka ekubeni umnakekeli oyinhloko baye ekuthembeleni kwabanye. Abazali asebekhulile bangase bazizwe bekhathazekile, bedangele noma bamelane noshintsho.

Kungahlelwa imikhankaso yokuqwashisa umphakathi ngeziteshi ezahlukene zezindaba njengomsakazo, ithelevishini, nezinkundla zokuxhumana ukuze kufundiswe abantu ngokubaluleka kokufuna ukunakekelwa kochwepheshe bezempilo abaqeqeshiwe. Ungaxhumana nabaholi bomphakathi, abelaphi bendabuko nezinhlangano zendawo ukuze kusabalalise ulwazi olunembile mayelana nokunakekelwa kwezempilo.

Amadoda engase angase angazinaki izinkinga zempilo yengqondo ngenxa yezizathu ezahlukene. Okungaba imithetho yendabuko yabesilisa evamise ukugcizelela amandla kanye nokungathembheki okwenza kube nzima ngamadoda ukuvuma ukuba sengozini noma ukufuna usizo. Ukuqonda okulinganiselwe kwezindaba zempilo yengqondo nezimpawu zazo kungaholela ekuphikeni noma ekuncishisweni.

Kuthi ingasebenzisa ulimu olubandakanya wonke umuntu nezinto zokwakha, nokuthi qinisekisa ukuthi, ngingaqinisekisa ukuthi ulimi nezinto zokwakha azichemi futhi zifinyelela kubo bonke abafundi. Ngingasebenzisa izinsiza kubukwa, imiboniso, nokuzilolonga ngezandla ukuze uhlinzeke izitayela zokufunda ezahlukene. Nganikeza izinsiza ngezilimi eziningi ukuze kufakwe abafundi abanekhono lolimu elihlukahlukene.

Qala, ukuqala ukwelashwa ngezidambisagciwane kubaluleke ngoba kusiza ukucindezela igciwane, yehlise umthamo wegciwane emzimbeni. Lokhu okunciphisa ukuqhubeka kwesifo, futhi kuthuthukisa impilo yonke. Ukwelashwa kunesikhathi, kunciphisa ingozi yezinkinga ezihlobene ne-HIV ngezifo ezingosomathuba kanye nokulimala kwezitho. Imishanguzo yegciwane lengculaza inciphisa kakhulu ingozi yokudlulisela i-HIV kwabanye.

Ukuhlolwa okuvamile, ukulingana okufanele nezinto ezithuthukisiwe, izinqumo ezijwayelekile zokusebenza, ama-SOP. Ukuqeqeshwa, ukuhlolwa ubungozi, ukuxhumana kanye nezinhlelo zokuyala izigameko. Beka kuqala ukuqina komzimba, ukuba nempilo enhle, nokwesekwa kwezempilo yengqondo.

Ukugqoka imaskhi ezithuthweni zomphakathi kungasiza ekwehliseni ukusakazeka kwe-COVID-19 nezinye izifo zokuphefumula izifo. Izifihlabuso zingazuzisa kakhulu ezindaweni eziminyene lapho kungena khona umoya omncane. Uma ukhathazekile nge-COVID-19 noma amanye amagciwane asemoyeni, cabanga ukugqoka imaskhi kulezi zimo.

Izithiyo ezijwayelekile emfundweni yezempilo ezikoleni, ukushoda kokuzibandakanya kwabafundi ngenxa yokucatshangwa ukuthi ayibalulekile noma izinto ezibalulekile eziqhudelanayo. Ulwazi lukathisha olulinganiselwe kanye nokusekelwa okwanele. Izingqinamba zezinsiza okuhlanganisa izinto ezinganiselwe kanye noxhaso.